Di bitswa di mme di ne di a fetoga dingwaga fantse di tsamaya ka gonne batho ba ne ba tla ba lebala setso sa bone.

Nnyaa, ka gonne diaparo tse dingwe tsa setso di ntsha matswele jaaka setso sa ma-Zulu le ma-Xhosa.

Go ya ka nna ke nagana gore ke moaparo wa ma-Xhosa wa basadi o e le gore o montle ka gonne ba aparisiwa dibaga tse dintle.

Ee, ka gonne ge nkabe ba apara diaparo tsa setso tse di fitlhang matswele, bana a ba basetsana ba ne ba tla bona gore motho ga a tshwanela go apara diaparo tse dinnye mo go ene kgotsa tse di ntshang matsele.

Ka gonne diaparo tse dingwe tsa setso di na le letlalo la diphologolo sekai bana ba ma-Xhosa kgotsa le ma-Zulu ba ba rwala selo se se dirilweng ka letlalo la diphologolo.

O tshwanetse go apara mesese e me telele le dilo tse di fitlhang matswele ka gonne seo se bontsha gore o na le lelapa ebile o tlotla lelapa la gagwe.

Di dirilwe ka letlalo la diphologolo mme di dirwa jalo go lebeletswe gore di tshwanetse di farologane le tsa setso tsa Sexhosa le SeZulu. Diaparo tsa Setswana tse ke di itseng ke di .

Di na le mesese e mennye ka gonne meaparo e mekhutshwane e basadi ba ratang go e apara, ba e bone go tswa mo meaparong ya setso ya bona.

Ke di bona e le diaparo tse di farologaneng ka gonne diaparo tsa fashion-e ga di na letlalo la phologolo kgotsa ga di bontshe letlalo la phologolo.

Di tlhotlheletsa basadi ka go ba bontsha gore ba tshwanetse ba apare jang mme diaparo tseo tsa setso di na le seabe tsa gore batho ba seke ba lebala setso sa bona.

Ee, ka gonne seo se bontsha gore ga go ope yo o phalang yo mongwe, batho botlhe ba a lekana.

E ne ya ama basadi ka go ba bontsha gore ba tshwanetse ba fitlhe matswele a bona gore ba lebege sentle.

Ba di tsenya ka go di apesa mo fashion-eng ya bona gore di kgone go rekwa thata mme seno se bontsha lenyatso le le telele mo setsong sa rona.

Ke diaparo tse di fitlhang matswele le mesese e me telele le go di kgabisa bontle.

Di bontsha tekanyetso ya setšhaba ka gonne fashion-e ya segompieno e na le marukgwe a matelele a basadi mme seno se bontsha gore basadi le banna ba a lekana gape go lebilwe gore marukgwe a matelele a mantle thata.

E tla bontsha diphetogo mo setšhabeng ka gonne e bontsha gore batho botlhe ba a lekana.

Ke dilo di tshwana le go bontsha gore fashion-e e na le dilo tse setso di senang tsona, dilo di tshwana le di kgotsa selo se se fitlhang matswele a mosadi.

Diaparo di tshwana le diope ke gore batho ba seka ba lebala setso sa bona kgotsa ko ba tswang teng.

Ke diope, di na le bokao jwa go bontsha gore ga nkitla re tsamaya re lebetse setso sa rona.

Ee, ke mesese e me telele le dilo tse di fitlhang matswele.